Baye bathathe izigqibo ezonelisa bona ngaphezu kwezigqibo ezanelisa uluntu luphela kodwa bangabantu abasebenza ngabantu.

Iimpempe. Iimpempe neentsimbi kwakunye namagubu. Iigubu, ewe, zisasebenza kwakunye neempempe.

Kubalulekile oko ngoba intombi le azabe eyicelile ayizuba sisithuko ngenye imini xa iphila ubomi kunye nomyeni wayo kwaye imnika nesidima endlini nakowabo naseluntwini luphela.

Yho, ngumqabusi yintyabontyi. Ezo nto zazidla ngokwenziwa kumamam xa sifikile singabatshana nabazukulwana ngeeholide. Sasizitya ke ngoba zazisenziwa ngothando nto ke kukutya ke ongasoze ufane ukufumane ukubone kusenziwa apha elokishini, yingako ke kungalibaleki apha ebomini bam.

Abasithethi kakuhle. Le nto ndiyithetha ngoyazi nam ngoba abam abantwana bona kuqala abakwazi kakuhle isiXhosa, abakwazi ke nokusibhala ngoba kaloku oko bafunda kwisikolo samaNgesi. Ayintlanga ncam ke loo nto kodwa ke kuyaphileka nayo ngehlobo le nto yokokuba abakwazi ukunxulumana nabanye abantu abathetha isiXhosa ngoba bayabethakala kuba amanye amagama anentsingiselo esiXhoseni ayababhida.

Ndinganxiba ilokhwe, ezi lokhwe zeprinti zihamba neeqhiya zazo. Ndifake ndibhinqe ke nesikhafu ukubonisa intlonipho kwakunye nobuhlobo endinabo balo mntu undimemileyo kulo msebenzi.

Kuyawufuneka ndimcacisele ukubaluleka nendlela yokubonisa ukuba uyamhlonipha okanye uyahlonipha ngalo apha kuthi ngokwakuthi. Ngoko kungako kunyanzelekile into yokokuba xa edibana nomntu onohlobo oluthile lo mntu kufuneka enze ngokohlobo oluthile.

Ixesha langoku ixesha le-social media, ixesha le-social media apho elibonisa ngakhona izinto abantu baye bazicholachole bazenze ke izinto zokwenyani. Babuyisa ke neendlela zakudala neendlela ezibalulekileyo, izinto zakudala ekwakusenziwa ngoko. Izinto ke zakudala ziyaphinda zibuyela esidimeni abantu baphinda bafumana intsingiselo yesinxibo babona kubalulekile ukuba kutheni, benze ngolo hlobo.

Ndikhetha umgidi. Ndingayozihlohlelisa intsimbi erayithi, kuba ndiyintombi ke engandanga ndizithungelise ilokhwe yombhaco engandanga irhuqe kodwa nje igqithe ezantsi kwedolo ithi ukuvuleka kuba.

Ewe, ziyohluka ngoba ibhinqa elitshatileyo kufuneke lithwele iqhiya, linxibe into ethe ngqo ezantsi lixakathe emagxeni. Elingatshatanga ke akunyanzelekanga lithwale kwaye akunyanzelekanga lixakathe uxakatha.

Abantu ngoku sebebangabantu abanxiba nanjani na bayakwazi uthatha into zesiZulu bazinxibe kumsebenzi wesiXhosa okanye bathathe into zesimanjemanje balungise indlela into zesiXhosa ezenziwa ngalo bathi ukuzenza into zesimanjemanje so izinto ke ziyohluka ngolo hlobo . Kwaye ke kwangendlela yakudala kwakufuneke unxibe njengosisidima umzimba ungaveli kodwa ke ngoku bayawuveza and kwaye ayiyo indlela leyo kodwa ke yinto abayenzayo.

Amakhasi onxibelelwano mvanje yiyo into esibonayo into yoba esizawuba zinto ezisetyenziswayo nakwisizukulwana esilandelayo. Ngoko uba sizibeke phaa, sizigcine phaa, sizifote sizigcine phaa izinto ezininzi, bazawukwazi ukufikelela kuzo xa besenza uphandonzulu bazibone izinto ekufuneke bezazile neenkolo zabo neenkcubeko.

Isiduko sibalulekile ngehlobo lento yokokuba uye uzazi ukuthi uhlobene nabani kwaye into yokuhlobana iya kunceda ukuze uzazi into yokuba awukwazi ukuthandana okanye uzimanye ngeqhina lomtshato kwakunye nomntu ohlobene kunye naye ngoba linyala elo.